YiRussia, i-US kwakunye neYurophu.

Ukuba urhulumente unokuzama ukubancedisa ekuqaleni iiprojekthi abazenzayo ukuze balime baze bavelise oko bakwazi ukukuvelisa. Mhlawumbe baxhase nangezinto abazidingayo ukuba imali ayikho, bazifumane kwangethuba ukuze bakwazi ukukhasa de babe bakhulu ukuze bakwazi ukugxotha indlala.

Umhle kakhulu umsebenzi eniwenzayo, kodwa nto nje into ebendinokunicebisa kuyo kukuba xa nithe navuna nithathe izivuno zenu nikwazi ukuzifaka kwizinto ezinkonkxiweyo khona ukuze kungazubola. Loo nto iza kuninceda ukuba nikwazi ukuthengisela abanye abantu okanye nani nikwazi ukugcina ukutya kwenu kuze lihlale ixeshana nje elide. Kanti enyinto eninokukwazi ukuyenza kukukufaka emkhenkceni ukuze kuzohlala ixeshana kubanda ukuze kungathi xa kushushu konakale ukutya kwenu. Ukuba nje ninokwenza loo nto, loo nto iya kuninceda ukuba nibe nemveliso entle eza kuthengwa nabantu neza kuhlala ixesha elide xa bengekabinamali yokukuthenga, okanye nani xa ningakwazi ukukusebenzisa nina ukutya okwaneleyo. Enkosi.

Ndingababuza ukuba bawathathe phi la maqunube baze nawo, futhi baqinisekile na ukuba ngamaqunube atyiwayo, bayinikwe ngubani imvume yokuwazingela.

Ndithanda iimbotyi eziluhlaza ezikhenkcezisiweyo kuba ngokokwam ndithi sisivuno esisandula ukuphuma, futhi sisesihle siyabonakala kakuhle naxa singakhange sonakale okanye sibole, kulula nokusibona xa sele sibolile.

Mhlawumbi bangancedwa kukukhunjuzwa ukuba njengokuba beneeyadi ezinkulu bangakwazi ukuzisebenzisa entweni eza kubanceda. Oku kunceda kuthetha ukuba bazawukwazi ukulima, bakwazi ukuba namasimi neegadi ukuze bavune ukutya okuza kukunceda ukuba bakwazi ukuthengisa baze bafumane imali endaweni yokuxhomekeka kwingqesho.

Jonga ke mfana wam, ngoku siza kuthatha le nkukhu, siyibamba apha emanqineni emva koko sithathe imela. Siza kuyisika ke apha entanyeni siyikhawulezise ukuze ingavi ubuhlungu. Sizawuqhubeka siyibamba siyiqinise ukuze kuphuma lonke elaa gazi siyicinezele, ze emva koko sikwazi ukuyimisela amanzi ashushu siyixhwithe ngawo. Emva koko uzazibonela nawe indlela esiza kuyonwabela ngayo le nyama xa sisele siyipheka kakuhle seyicocekile.

Le nto isinceda ukuba izinto zihlale zikwimo yazo yangaphambili ze kungamoshakalelwa abanye abantu, isinceda nasekuphatheni ukuba sizazi izinto esimele sizenze nesimele singazenzi. Sinceda nesizukulwana esilandelayo ukuba sizazi izinto ezisisiseko neziza kusinceda sibe ngabantu abanobulumko.

Ngokuqinisekileyo ndingabelana nabanye ngaso, okuba kuyenzeka ndingade ndisithengise kuze kubekho ingeniso endinayo ukuze ndandise igadana yam yeso sipinatshi. Kuhle kakhulu ukuba ngumntu ophayo kuba kwaXhosa sithi umntu ngumntu ngabantu nesandla sihlamba esinye, loo nto ithetha ukuba kuyancedwana.

zona izixhobo zokuthintela nokunyanga imfuyo xa ithe yahlaselwa sisifo, kodwa andinakuthi zifikelela kumntu wonke. Ndiyazela kwindawo endihlala kuyo, ayinguye wonke umntu ozifumanayo ezaa zixhobo. Umzekelo, ngoku laa ndawo ibisetyenziswa ukuze sikwazi ukufumana ezo zinto zonyango ivaliwe. Ngoko andinokuthi zifikelela kumntu wonke.

Ezi zixhobo zokuhlakula yifolokhwe, umbhobho wokunkcenkceshela kwakunye nenethi yokukhusela ukuba izilwanyana zingafiki zixhwithaxhwithe izityalo zakho. Zonke ezi zixhobo ziyanceda zisebenzisana kuba uyakwazi ukuhlakulela uvune isivuno sakho kakuhle nangendlela efanelekileyo. Yonke le nto siyenzela ukuba isivuno sakho sivele kakuhle, sibe nemveliso entle khona ukuze uzokwazi ukuthengisa, uthengisele abantu. Xa nokuba awenzeli ukuthengisa wenzele into yokuba ukutya okutyayo kube nesondlo futhi kube kanti kukhule ngendlela .

Iyayichaphazela kuba iwayini iphuma kwisivuno esisegadini, ngoko ukuba imvula ayikho kunzima ukuba esaa sivuno sibe nemveliso entle.

Ngokusoloko ndizijonga ndizigocagoce futhi ndingalibali ukubona into yokuba ndingenza njani ukuze zihlale zicocekile. Nokunye kukujonga into yokuba yintoni imbangi yokuba ezinye izilwanyana zifumane ezi zifo, ukuba kuyenzeka ndingazisa nakoogqirha bemfuyo bajonge into yokuba bangenza njani ukuze bazikhusele.

Kaloku basenokuba basebenzisa imfundo noqeqesho lwakudala lwamandulo, ngoku ukufumana imfundo noqeqesho lwangoku kungabanceda ukuba bakwazi ukusebenzisa ezi ndlela zintsha zokufuya, nokuzala nokuntshula khonukuze imveliso yazo ibe ntle kakhulu. Kuba iindlela okanye imfundo noqeqesho lwakudala alufani nangoku, futhi noomatshini abasetyenziswayo kusenokwenzeka ukuba bafuna imfundo noqeqesho lwangoku hayi olwamandulo.

Ingaba luncedo kakhulu, ukuba siya qaphela ngoku izinto ziyaqalisa ukunyuka, ngoku ukufumana ingqeqesho nemfundo nethuba lokufunda ngendlela yokuqalisa igadi kunceda nolutsha ukuba lube nento oluyenzayo. Loo nto inganciphisa namathuba okuba nendlala, nabantu abasoloko baqhekeze emizini yabantu beqhutywa yiloo ndlala.

Kubalulekile kakhulu ukuba imfuyo igonywe, kuba le nto inciphisa amathuba okuba nezinye izilwanyana zosuleleke ngenxa yesi sakho, futhi le nto inceda nento yokuba wena mntu ofuyileyo ungakhubeki kakhulu xa ufumanisa ukuba isilwanyana sakho siye safumana isifo. Le nto ikwanceda nesilwanyana sakho ukuba singazifumana ezinye izifo. Ukugonywa kubaluleke kakhulu khona ukuze isilwanyana sakho sihlale sikhuselekile futhi sibonakale sondlekile futhi sihoyiwe.

Kubalulekile ukuba namatanki amanzi emvula. Le nto inceda ukuba xa imvula ingasekho ukwazi ukunkcenkceshela, kwazi ukugcina imifuno yakho ikwimeko entle.

Ndingathi ndidinga iyadi nje enkulu, iiyadi esaziphiwa ngurhulumente zineendawana nje ezincinci zokulima imifunwana nje embalwa nemincinci. Ngoko kuba umbona uthanda ukumila ngathi nabo ubuhlathirha, loo nto ingadinga iyadi enkudlwana futhi nomhlaba otyebileyo ozawukwazi ukuvelisa umbona umhle.